Tlhokomelo ya kwa gae, seno se akaretsa go naya bagolo ba ba godileng tshegetso, le thuso kwa magaeng a bone. Jaaka go ba thusa ka ditiro tsa letsatsi le letsatsi, go laola melemo le go ba tlhokomela.

Ke akanya gore go botoka go ba isa kwa legaeng la bagodi, ka gore ba babalesegile koo. Ebile ba tlhokomelwa ke baitsanape, mme gape ba na le di-access tsa tlhokomelo ya kalafi.

Ka tlwaelo go tlhokomela go ntse go bonwa jaaka maikarabelo a basadi. Gantsi go isa kwa morwalong o sa lekaneng mo basading.

Ditlwaelo le mekgwa ya setso di bopa thata tsela e re lebang dilo ka yone. Ka go tlhotlheletsa ditumelo tsa rona, maitsholo a rona, tota le tsela e re tlhaloganyang dilo tsa mmatota ka yona.

Di na le seabe se se botlhokwa thata mo go tshegetseng bagodi, di ba thusa ka tsela e e mosola le mo maikutlong.

Mo lefelong la gaetsho ditirelo tsa bagodi di akaretsa tlhokomelo ya kwa gae, tlhokomelo ya baagi, le go kgona go bona mananeo a a farologaneng a go ba ema nokeng.

Good hope ke tlhokomelo ya booki e E nang le bokgoni ya diura di le twenty-four. E e thusang ka ditiro tsa botshelo jwa letsatsi le letsatsi, jaaka go tlhapa go apara le go ja. Go laola melemo le go fitlhelela dikalafi tse di jaaka kalafi ya mmele, ya dijo le ya puo. Gape di dira ditiro tsa loago le tsa boitlosobodutu, mmogo le tlhokomelo ya tshoganyetso.

Lekala la tlhokomelo ya batsofe le lebagane le tlhaelo e e masisi ya badiri ba ba nang le dithutego. Mme seno se ama maemo a tlhokomelo le tshegetso e leng teng mo baaging, go thapa badiri ba bantsi go tla tokafatsa maemo.

Pension-e ya puso e na le ditlamorago tse di siameng mo batsofeng. Bogolosegolo ka go tokafatsa tshireletso ya bona ya matlole, le phitlhelelo ya tlhokomelo ya boitekanelo. E leng se se ka lebisang kwa boitekanelong jo botoka.

Go dira kopo ya phenšene ya puso o tlhoka go etela lefelo le le gaufi le wena, offisi ya selegae kgotsa ya kgaolo. O tla tlhoka go tla le tokomane ya gago ya boitshupo, bosupi jwa maemo a lenyalo fa bo le maleba, bosupi jwa bonno le bosupi jwa lotseno. Thulaganyo eno e akaretsa go tlatsa foromo ya kopa, go botsolodiwa le go gatisa menwana.

Go fokotsa kgatelelo mo batlhokomeding, fa mogolo a na le phenšene batlhokomedi ba kgona go dirisa madi a bone mo ditlhokegong tse dingwe. Jaaka go aga bokamoso kgotsa go tlhokomela bana, go thusa le lelapa ka kakaretso. Gantsi madi a phenšene a sa dirisiwe ke mogolo fela, a ka abiwa le lelapa go thusa ka dijo, sekolo sa bana kgotsa ditlhokego tsa letsatsi le letsatsi. Go thusa go tlhokomela bagodi ka seriti, batho ba bagolo ba kgona go ithekela dijo, diaparo kgotsa meriana e ba e tlhokang. Ka jalo ba sa bone seemo sa go tlhoka sengwe le sengwe mo batlhokomeding.

Bo mme go simolola ka dingwaga di le sixty, borra le bone jaanong ba simolola ka sixty. Pele e ne e le sixty-five mme puso ya e fokotsa, gore e lekane le ya bo mme. Go ne ga bona gore sixty ke dingwaga tse bontsi jwa batho ba simololang go boifa ditiro, ka gonne mmele wa fokola. Ka morago ga dingwaga tse sixty bontsi jwa batho ba setse ba sa kgone go dira ditiro tse boima, kgotsa ba kgona ka thata. Ka jalo pension-e thusa gore ba nne le madi a motheo a go tshela. Puso e batla go netefatsa gore fa batho ba sena tiro, kgotsa ba sa kgone go bona moputso, ba ntse ba na le mothusi o itseng gore ba seke ba tshela mo bofutsaneng.

Go tlhomamisa dipalangwa tsa puso tse di sa duelweng, tse di ka tswang di tsamaisa batsofe letsatsi le le rileng go ya kwa dipetlele kgotsa ditleliniking. Puso e ka dirisa ditleliniki tse di tsamayang, tse di yang kwa metseng go thusa batsofe le batho ba ba sa kgoneng go tsamaya kgakala. Go ka nna le mananeo a go oketsa ditleliniki mo metseng, kgotsa go dira ditleliniki gore bangwe ba ba tlhokang tlhokomelo e e kgethegileng, ba fiwe thuso mo gaufi le fa bannang.

Puso kgotsa setšhaba se ka tlhomamisa gore go nne le dibese, kgotsa dikoloi tsa boitekanelo tse di tsayang batsofe mo metseng ya bone go ba isa kwa dipetlele. Go ka nna le ditekesi tsa dipalangwa tse di kgethegileng, tse di rekisiwang ka theko e kwa tlase thata mo batsofeng. Fa dipetlele di le kgakala thata, batsofe ba palelwa ke go tsamaya ka jalo go botlhokwa gore go nne le ditleliniki tsa motheo mo mafelong a a gaufi, gore batsofe ba seke ba tlhokafala ka lebaka la tsela e telele.

Go kgakala thata, ke tshwanetse go palama dithekisi tse pedi pele ke ga goroga koo. Tirelo ya tshoganyetso e tsaya nako thata, mme o tshwanetse go leletsa makgetlho a le mantsi pele o ka bona thuso. Ka dinako tse dingwe ga ba goroge le go goroga.

Batho ba ba nnang ko mekhukhung, gantsi ga bana dipetlele kgotsa ditleliniki tse di gaufi. Go ya kwa dipetlele tse di kgakala go tsaya madi a a kwa godimo, nako le maatla a batho. Ditleliniki tse di tsamayang di dira gore tlhokomelo e tle gaufi le bone. Batho ba ba sa kgoneng go bona ngaka ka bonako, ba ka tsenwa ke malwetsi a magolo, a ka tshwanelang go alafiwa ka pele. Ka go ya kwa mekhukhung, ditleliniki tse di tsamayang di thusa go lemoga malwetsi ka nako, jaaka HIV, TB kgatelelo ya madi le bolwetsi jwa tswekere.

HIV and AIDS go dira ditlhatlhobo, kalafi ka di-ARV's le go sala morago. TB go tsaya di sampole, kalafi le go tlhokomela. Malwetse a thibelwang ka ditlhare tsa dipholo, measles, polio le herpetitis, malwetse a mafatlha jaaka flu, pneumonia, diarrhea. Kalafi ya bana malwetse a bana, jaaka kgopolo marapo a thobegileng le tshoroma.